Yebo, nginazo umdlalo wegalofi nokuzivocavoca.

Cha, angicabangi ukuthi khona izinto ey'fihliwe lonke ulwazi lubekiwe phambi kwethu. Kukuthina amalunga omphakathi ukuthi senzani ngolwazi esilinikiwe.

Kungithinta kakhulu ngoba lokho kusuke sekuchaza ukuthi angisakwazi ukumthemba lowo mngani ophule imithetho.

Yebo, ngicabanga ukuthi ngiwagqugquzela kakhulu futhi kungaba yinto enhle, ikakhulukazi ngoba kulesi khathi samanje sesisebenzisa iy'nkundla zokuxhumana. Isikhathi sokuhlangana njengemndeni njengabangani asisabi siningi ngoba lezi iy'ndlela zokuxhumana sezisinikeze iy'nhlelo ey'ningi la esikwazi ukuthi sibonane khona noma sikhuluma la komakhalekhukhwini bethu. So imidlalo imidlalo le yesintu ingasiza kakhulu ekubuyiseni ithemba nasekubuyiseni isiko lomphakathi.

Ngingamtshela ukuthi ehlise umoya namaphaphu, lona umdlalo nje wokujabula. Ayikho inzuzo esizophuma nayo emva kokudlala.

Ngingaqala ngokubaxoxela ngokuthi nami sengitholile izinto zami ezingichithisa isizungu. Ngaleyo ndlela bese ngiyababuza ukuthi ikuphi bona abathanda ukukwenza? Uma sebengitshelile ngizobe sengiyahamba ngiyobatholela lonke ulwazi abalidingayo ukuze bagqugquzeleke ukuqala nabo.

Ukube kuya ngami ngabe iy'kole zinayo yonke imidlalo ekhona phansi komthunzi welanga, kodwa-ke vele loko ngeke kwenzeke. Kodwa abangakwenza ukuthi babheke umlando wesikole ukuthi imiphi imidlalo esibe nesasasa ngaphambilini yayimpumelelo egameni lesikole baqhubeke lapho.

Ngingaqale ngingaqale ngihlale phansi nazo ngizichazele inqubo zomdlalo nokuthi umdlalo udlalwa kanjani. Emva kwaloko bese senza isikhathi ukuthi siwudlale ukuze nabo bezogcina bejwayele futhi bewuthanda.

Ngokubuka kwami engathi sekuwukuncintisana okudlula konke okunye.

Cha angikaze ngibhekane naleso simo, kodwa uma kungenzeka ngibhekane naso ngingathanda ukuthi sikhulume ukuthi yini imbangela yalokho, ukuze uma kuwukuthi mhlawumbe angikwazi ukudlalwa umdlalo ngendlela ngizocela ukuthi bangifundisa ukuze nami ngingeke ngishiyeke ngaphandle.

Ngiyaye ngibheke ukuthi lo mdlalo esowudlala uzokwazi yini ukuthi sibambisane kuwona sonke? Unomfutho kangakanani? Nokuthi akekho ozongakwazi ukuwudlala uma esechazeliwe ngawo. Ngaleyo ndlela akekho ozosala emuva, wonke umuntu uzoyithola eyingxenye yento eyenzakalayo. Ngaleyo ndlela sokujabulela sonke ukudlala.

Bangaqala ngokufundisa bona abafundi uqobo ukubaluleka kwizinkundla zabo zokudlala. Babafundise nokubaluleka kokuzigcina zihlanzekile ngaso sonke isikhathi. Ngaleyo ndlela yibo abazobhekelela ukuphepha nokuhlanzeka kwizinkundla zabo ngaso sonke isikhathi. Sebengaqinisa futhi-ke nala kwezomthetho noma i-security.

Mina nabangani bami sithanda imidlalo efanayo, ngakho kubalula ukuthi ngibameme emdlalweni ngoba lokhu engikuthandayo nabo bayakuthanda futhi bayakujabulela.

Bangaqinisekisa ukuthi benza isikhathi esilingene phakathi kokufunda nokugijima. Lokho bangakwenza ngokubambisana noma bangakwenza ukuthi benze isakhiwo phecelezi i-structure abazosebenza phezu kwaso behlangene abazali, abaqeqeshi, nothishela. Ngaleyo ndlela abafundi bazokwazi ukuthi bakwazi ukudlala baphinde bakwazi ukufunda ngaphandle kwengcindezi.

Kwangijabulisa kakhulu futhi ngazizwa ngijabulile ngikhululekile ngoba emva kwesikhathi eside singabonani sathola ithuba lokuthi sihleke sikhumbuzane ngezakudala, siphinde sibonisane ngey'nkinga esibhekene nazo kulesi khathi samanje.

Ngizizwa ngijabulile futhi ngiziqhenya kakhulu ngalokhu ngoba leli ithuba lokuvuselela usiko lokuxhumana kwabantu siqu ngoba kulesi khathi samanje sesasebenzisa ubuchwepheshe betekhnoloji sesasebenzisa iy'nkundla zokuxhumana. Ngaleyo ndlela ukudlala ndawonye kuvuselela isiko lobuntu, kuvuselela usiko lokuthandana, livuselela usiko lokujabula nindawonye.

Ngingaqinisekisa ukuthi yonke imidlalo esiyidlalayo isezingeni lemiqondo yabo, futhi imidlalo ejwayelekile nethandwa kakhulu iy'ngane. Ukubabuza ukuthi iyiphi imidlalo abayithandayo ebese sikhetha owodwa noma emibili kuleyo ethandwe kakhulu, kungasiza ukuthi wonke umuntu akujabulele ukudlala.

Kungamele isikole siqinisekise ukuthi ezinkundleni zawo zemidlalo kukhona ama-rails ukuze abafundi abahamba ngey'nqola bezokwazi ukuthi basebenzise izinkundla zemidlalo ngaphandle kwenkinga.